Batho ba ba dirisang Forex-e bogolosegolo bana, ba na le mokgwa wa go neelana ka dintlha tsa bona jaaka nomoro ya boitshupo, aterese, nomoro ya mogala, maina le sefane, mme se se dira gore ba kgone go gapega bonolo, se baya matshelo a bona mo kotsing le matshelo a basadi ba bona.

Merokotso e kwa godimo e dira gore go nne thata gore batho ba ba kgone go duela dikoloto tsa bone, mme se se dira gore batho ba iphitlhele ba le mo dikolotong tse di sa feleng kgotsa ba tseye lobaka gore ba duele dikoloto tsa bona. Di dira gore seemo sa batho sa madi se be ko tlase kgotsa se be bokoa, ebile se dira gore batho ba sa dirisa madi a bone sentle kgotsa ka tshwanelo.

Ee, go na le pharologano magareng ga go adima madi go duela dithuto le go adima madi le go duela dilo tse dingwe. Madi a go duela thuto, ga a thuse fela go duela dithuto a thusa ka go batlela ngwana lefelo la go dula, a mo thusa go mo rekela dijo, go mo rekela diaparo, mabone le go mmatlela dipalangwa tsa go ya yunibesithing kgotsa di-college-ing. Mme pele motsadi a ka bona madi a, go na le dipatlisiso tse di diriwang pele a fitlhelela go leba gore ga ana sekoloto se a tshwanetseng go se duela na.

Fa o bula account-o, o tshwanetse go itse gore go na le merokotso, merokotso e ka nna ya kwa godimo kgotsa ya kwa go tlase kgotsa e ka nna e o sa e solofelang. Mme fa o batla go tsaya sekoloto, o sa duele ka nako e re dumelaneng ka ona, go na le dikgwetlho tse di go lebaneng.

Gore go nne le dikelo, dibanka di batla go bona poelo, mme fa poelo e le kwa godimo, mme fa sekelo se le kwa godimo se dira gore go nne bokete gore ke duele madi a ka .

Fa o tswalela akhanto ya gago pele ga nako, o tlile go latlhegelwa ke ditšhono tse di ka nnang teng, mme go na le dituediso tse o tlileng go di duela, mme dituediso tseo e ka nna tsa tlhwatlhwa ya kwa godimo kgotsa di ka nna di le kwa godimo, mme fa o palelwa ke go di duela, banka e tlile go go romela ko borramolao.

Fa batho ba adima madi, ba tshwanetse go leba dituediso, ba tshwanetse go leba , ba tshwanetse go leba gore ba na le lobaka lo lo kanang kanang go duela sekoloto seo.

Nka ja tse di sa welang, nka itumela thata ebile nka rata go rotloetsa bašwa ka nna go dirisa forex ka gonne ke nngwe ya dilo tse di fokotsang botlhokatiro.

Fa o adimile madi, madi a morokotso a tlile go nna kwa godimo, mme fa o batla go tsaya sekoloto, o tshwanetse go leba gore madi a morokotso ga ana pharologano e tona le madi a sekoloto seo se tsereng.